Ke ikutlwa ke itekanetse ebile ke lebogela go nna mo sefofelong, go le monate go bona lefatshe go tswa mo godimo. Ke ne ke fofela kwa Aforika Borwa, ke ile ka bona dipono tse di kgakgamatsang tsa metsana le mebila e farologaneng, tse di kgatlhanong le botshelo jwa letsatsi le letsatsi. Go fofela go maikutlo a bo le kutlwelobotlhoko e ntsha kwa lefatshe.

Go palama sefofane ke toro ya me gonne ke bona go le monate go bona lefatshe ka tsela e e kgethegileng, le go utlwa kgololosego ya go tsamaya kwa godimo. Ke dumela gore go palama sefofane go emela kgatlhego le go tswelela pele mo botshelong, ka jalo ke tla rata go nna le monyetla wa go fofela gape. Ka ntlha ya seo, ga ke tshepe sefofane, ke ikutlwa ke itekanetse fela mo , mme ke amogela bothata jwa go tshaba le go se tshwenyege fa ke le mo moweng. Ka gonne go tshaba ke go tlhoka tshepo, kgotsa go ikutlwa o le mo seemong se se itekanetseng.

Go pagama sefofane go ya Nigeria o tshwanetse go reka ticket-e ya sefofane kwa ofising ya makwalo kgotsa inthanete. O tshwanetse go netefatsa gore passport-o ya gagwe e mo nakong e e siameng, le visa ya Nigeria fa e tlhokega. Ka letsatsi la sefofane o tshwanetse go tsamaya ka nako e e maleba go emela sefofane. Fa a goroga kwa Nigeria o tshwanetse go tsenwa ke boemo jwa Nigeria, go bontsha ditokomane ba tshwanetse go tsaya dilo tsa gagwe, gore a batle fa a ka latsang tlhogo kwa teng.

Ke akanya gore tiriso ya dibese mo toropong ya me e botlhokwa thata, gonne e thusa batho ba le bantsi go fitlha mo ditirong, sekolo le mafelo a mangwe ba sa dirise madi a mantsi. Se ke se ratang ke gore dibese, di thusa le batho ba ba sa kgoneng go tshwanelwa ke go reka dikoloi, mme se ke se ratang ke gore gonne dibese ga di tsamaye ka nako. Di ka diega kgotsa ga di fitlhelele mo mafelong a mangwe, gape dibese tse dingwe di tshwana le go baakangwa kgotsa go okediwa gore go nne le ditulo tse dintsi.

Mathata a ke kopaneng le one fa ke leka go dirisa karata e botlhale ya bese, ke a le mmalwa. Sa ntlha, go reka karata eno gantsi go tsaya nako e telele gore mafelo a a e rekisang a sekae. Gape go itse gore o lefile bokae kgotsa madi a setse mo karateng go a bo go le thata ka dinako tse dingwe. Gonne di ga go bona tshedimosetso e a senya kgotsa e sa dire sentle, ka dinako tse dingwe karata e gana go bala mo beseng. Mme seno se dira gore motho a diege kgotsa a latelwe ke nako.

Motho a ka nna mokgweetsi yo o siameng wa bese fa a na le bokgoni jwa go kgweetsa sentle bo pelotelele le botho. Mokgweetsi o o siameng o tshwanetse go itshwara ka tlotlo go boloka nako ya maeto, le go tshegetsa polokesego ya bapalami. Bakgweetsi ba dibese ba thusa thata mo maitemogelong a a siameng a go ya tirong, ka go netefatsa gore bapalami ba goroga ka nako. Ba ikutlwa ba sireletsegile le go ba amogela ka botho le boikarabelo mo lefelong la bona la letsatsi le letsatsi.